Xa isantya seWi-Fi sicotha kakhulu, bendingathanda kuthi kanti abo bantu abandihambisela leWi-Fi bandichazele ukuba ngale mini kuza kwenzeka ngolu hlobo ngenxa yokuba kukho isizathu esisesi abazawutsho basibeke. Kubuhlungu kakhulu uvele uzibone sowungakwazi ukwenza umsebenzi wakho kuba iWi-Fi uyibhatalele ukwenza loo msebenzi ayihambi ngalendlela ufunda ufuna ngayo. Ndingabafowunela ngoba ndizawube ndingaziva kakuhle kakhulu, ndibone uba ikhona na indlela abangayenza ukuthi le nto ilunge.

Abahlobo bam bayandazi ndithanda umculo wakudala. Nabantu abazawube bemenyiwe kwelo theko lokuzalwa kwam ngokuqinisekileyo iyawube ingabantu abadala. Hayi, abanye bangaxola ke ngoba umculo okhoyo ngoku uvele uthethe izinto endingazaziyo. Futhi nendlela okufuneka ujuxuze ngayo ibe yile ebilisayo kanti mna andingomntu othanda ukubila.

Hayi, hayi, incinci kakhulu i-gigabyte, incinci. Ingakumbi xa uyisebenzisa ezintweni ezininzi, incinci i-gigabyte.

Ndingangena kwi-intanethi ndibe sendibhala phaa kwi-search le nto endifuna ukuyibukela ke, ibizawube istrimisha. Ndiqinisekile apho iyawundithumela kuYouTube, asikho isixhobo esingamngeniyo uYoutube. Nditsho ke ndibukele khona kuyo.

Ngale ndlela ekubukelwa ngayo ithivi, abantu bavumelane ukuba mayibe yeyiphi itshaneli ebukelwayo. Ndibona ibubuchule ukubana kooNetflix kanje kuvunyelwane ukuba makubukelwe ntoni, kunikwane amaxesha uba makubukelwe le ngoku. Kuphinde emveni kweyure kubukelwe eyomnye, njalo njalo.

Ndisebenzisa i-bundles eziyi-eight gig. Kodwa kuloo eight gig ndisebenzisa neWi-Fi yasendlini. Ndiyisebenzisa kwi-intanethi kakhulu ngoba yonke into ndiyenza ngeintanethi, nethivi ndiyibukela kwi-intanethi, ii-research ndizenza kwi-intanethi. Zonke izinto ndizenza ngeintanethi.

Ukufunda kusabalulekile. Le nto abantu beyiyeka eminye imithombo baye kwi-intanethi yingoba abasaboniswa indlela ekubaluleke ngayo ukufunda. Ibingabantu bangafundiswa nje kuba ezi zinto ebezisenzeka kudala ziluncedo kakhulu. Xa uhlala ufunda amaphephandaba, ufunda iincwadi, ingqondo yakho ihlala ivukile kunokuba umane uyinikwa uyityiswa le information. Uyayimamela nje kuphela wena awenzi mizamo yokuthi uyifumane.

Xa umbane ungekho ndingafowuna ndifowunele u-MTN. Ndibacele bandifakele idatha xa imali ndingenayo. Ndingabacela bandifakele idatha futhi ndibacele kwixesha elizayo xa idatha endinayo izawuphela, bandithumelele i-message endazisayo. Ngoba xa ndivele ndibone seyiphelile loo nto iya indixakekise. Ndingabafowunela ndibacele nje bandenzele loo nto.

Hayi, hayi, makunganikwa bantu iWi-Fi yasimahla. Abantu baseMzantsi bayazithanda kakhulu izinto zasimahla, ngoba kwaziWi-Fi ezi bayakwazi ukungena eziwayifeni zasemizini. Xa iyeyasimahla kuzabakho i-congestion, nabo ababhatalayo bangangafumani indlela elula yokuthi bangene benze izinto ezibalulekileyo ngoba wonke umntu ulapha.

Xa ufuna i-package yeWi-Fi uyayifumana. Wena ube sowuseta ke ngoku uba ufuna isebenze umgama ongakanani, ukusuka kule ndawo izawube ibekwe kuyo. Xa ingafikeleli kwezinye iindawo, kungalunga ujonge kwii-settings zakho, ubone uba uyibekele umgama ongakanani na phambi kokuba uthi uzawufowunela abo abakunikileyo le phakheyiji bazokulungiselela.

Yona iteknoloji yinto entle kakhulu. Futhi nezinto eziya zivela njengoba iminyaka ihamba zintle kakhulu, kodwa ziyabuphelisa ubuntu ebantwini. Zona izinto zee-five G nee-AI zilunge ngamandla ngokuba nezinye izinto uyakwazi ukuzenza ngokujonga nje kwi-intanethi, kodwa ndiyaqiniseka nabantu bazawude baphelelwe yimisebenzi. Ngoba kukho abantu abangazufuna umntu woncedisa ngoba kaloku kwi-intanethi ikhona yonke into abayifunayo.

Ewe, mna ikhe yandehlela kakhulu into yoba ndibe lixhoba lobuqhetseba kwi-intanethi. Ndiyile ke ebhankini, ndide ndatshintsha ibhanka zimbini ndizama ukusombulula le nto. Kwenye kwakaca uba abakwazi ukuyinqanda. Ndavela ndaphuma ke kuleyo ndaya kwenye endibaxeleleyo uba, andizophinda nditshintshe ke kuba nisithi nibona sekwenzekile. Yonke into eyenzekayo kwiakhawunti yam niyayijonga nindithumele imeseyiji nindibuze uba ndiyivumile na, ndingaboni sekukho izinto ezitsalwayo mna ndibe ndingazi ngazo. Kodwa hayi, bona bayilungisa.